Hangata ke kadimile tjhelete. nako ya kadimo e tloha e ba kgwedi tse tharo. Mme ke bona phetoho pehelong tse jwalo. Hobane, e mpha sebaka sa hore ke patale loan yaka ka tsela e nepahetseng. Ho latela tumellano e re tlohang re bile le yona.

Taba ena e phela e ndutse hantle hobane, le batho ba bo ntate le bona ba hloka hore, ho nkelwa maemong a itseng. Le bona ba nahanuwe ha tse ding tsa dintho di etsuwa.

Service account ke mo loreng tjhelete, ka hare ho banka e fihlela teng. Mme fixed account ke mo loreng tjhelete ka hare ho ho banka e ya beuwa. Mme hona le di-percent tse itseng tse motho a di fumanang. Ho latela nako e leng hore o tloha a behile tjhelete ka teng. A e fix-itse ka yona.

Ntlha ya pele motho a tlamehang ho ela hloko. Ke tsela e leng hore company e patadisa ka yona. Ya bobedi ke di-interest tse leng hore company ya di, ya di batla. So ntlha ya boraro ke tsela, ke di dintho tse leng horeng company e tlo tloha e di batla. Jwalo ka di-payslip, le di-bank statement. Le di-ID ho netefatsa hore e fela motho a hle a etsang mokitlane wa mofuta oo wa, wa ho lokisa dintlo o a sebetsa na.

Nna ke tsebile ka tsona seyalemoyeng. Le batho be ke kopanang le bona di-mall-ong mo ntse ke tsamaya teng. Ba advertise-ang, di-company tse tsa mofuta o jwalo.

Pele a tlamehang ho e etsa. Ho tlatselletsa tjhelete ya tlamehang, ya ya shotang ka yona. Ke ho ya makaleng a haufinyana a dibanka ho apply-ela Student Loan. Moo teng a tla tsamaya le ditokomane ho mane tsa hae tse felletseng. E leng Payslip le ID. Ho check-a credit score ya hae hore feela a qualify a hore a ka fumana, a ka fumantshwa loan ya mofuta o jwalo.

Batho ba thusanang ka UIF, ke ba train-uweng ho etsa mosebetsi o jwalo. Mme UIF e bolela Unemployment Insurance Fund. Ha o sokodiswa ke UIF, ntho ya pele o lokelang ho e etsa ke ho kenya case. Ke ho ya CCM, ke ho ya Labour. Mme o launch-e case, kgahlano le company ya ka o kenya information e wrong hodima tahlehelo ya hao ya mosebetsi. Mme teng ka case eo ke teng moo eleng horeng ditaba di tla qalella ho lokiswa teng. Dintho di tla qalella ho latellisisa ho bonahala hore ho tloha ho etsahetse eng hore bo qetelletse boemo bo fihletse moo.

Teng ho qetella ho le boima. Empa e ba e nngwe ya selekane, se tlameha hore ebe se phethahale. Feela mara ha e tlohe e fella ha monate. Hobane, ha se sa hae sa le tjhelete e leng hore e tlwaelehile hore e etswe hara nako.

Tjhe, ha ya lekana ditlhoko tsa kgwedi le kgwedi. Hobane tjhelete ya teng ha se tjhelete e, e dutseng tulong e le nngwe. Ha e lekane, e fapana ka dikgwedi. Hape ha e tsebahale hore na e nka nako e kae hore e o ntso o e fumana.

Ke rata ho apply-ela mokitlane. Jwale ne ke ne ke lakatsa ho tseba hore na nka tla ke tshwere eng? Hore ke tlo fumantshwa mokitlane.

Ntlha ya pele e leng ka sehloohong e leng ya bohlokwa ke hore, hoba le insurance. Ka tsela eo, ke yona tsela ya pele ya ho thibela hore tefo ena ya balloon. O fumane e le hore koloi ya hao e qetella e nkuwe, ntle le maikemisetso.

Mokgwa wa balloon payment ke mokgwa o leng hore, o patala ha nyenyane. Empa o patala nako e telele.

Hona ho ya ka hore na, o qala o kgola bokae. Ho na le sekepele se beuweng sa mokgolo. Mme mokgolo wa hao ha o dumeletseha. O ka kgona hore ho be le tsela e leng horeng, o ka kgona ho hulelwa ka yona o behelwe ho yona. O behelwe ho latela ka tsela eo o kgolang ka yona.

Ho ya ka kutlwisiso ya ka. E tloha dinomoro tse, hore motho a fumane dinomoro tsa motho tsa boitsebiso. E tloha hona le tsela e leng hore batho ba tsebana, ba tloha ba tsebana ka yona. Mohlomong kapa ba na le dikamano tse ding tse itseng tse ba amahangtshang. Ke ka hona hore batho ba tle ba e fumanang ba na le monyetla wa hore ba fumane nomoro ya motho ya boitsebiso.

Nakong e tloha e le mabaka a fapaneng. Hobane tsietsi e hlaha mabaka a fokola. Ho iphumana ele hore hona le tse ding tsa dintho tse hlahellang. Tseo tlamehang hore o di etse. E le hore ha se a mang a mabaka, e leng hore wa ngotse fatshe ho tlo se tloha ho sebedisa tjhelete ka ona.

Ha ke batla ho add-a batho ka hare ho Life Cover e kenang le yona. A na ke metjha efeng e nka e latelang?

Tjhe, ha ke dumele ka e ka kgonahala hore e etsahale. Le ha feela ha ba rekisa dipapatso tsa bona, ba bolela hore e ka etsahala ka tsela e jwalo. Feela ke nahana ho na le mokgwa o mong ba ka sebetsang ka ona wa ho thusetsa, feela eseng ho bata ho felletseng.